Isihlobo sami singase sizizwe sikhathazekile, sihlukaniswe futhi sikhungathekile, ngenxa yesithiyo solimi. Bangase bazabalaze ukuxhumana nezidingo eziyisekelo, bazulazule ezimweni zansukuzonke. Futhi baxhumane nabantu abasha. Ukusiza, abanye banganikeza ukwesakwa kolimi okufana nokujwayeza ingxoxo, izinsakalo zokuhumusha noma amakilasi olimi, banganikeza nokwesekelwa ngokomzelo njengokulalela ngenkuthalo nokubekezela isihlobo sami sizizwe sikhululekile kakhudlwana futhi siqiniseka endaweni yaso entsha.

Ulimi ludlala indima ebalulekile ekulolongeni ubunjalo bamasiko ethu amagugu, amasiko namasiko kunomthelela endleleni esizibona ngayo thina kanye nendawo yethu emiphakathini yethu eyamasiko. Ulimi lusiza ukulondoloza amagugu amasiko futhi ludale ukuzwana phakathi kwamalunga omphakathi. Nakuba ngingenakho okuhlangenwe nakho kwamasiko nginganikeza ulwazi lokuthi ulimi luwathinte kanjani amasiko nemiphakathi ehlukahlukene. Isibonelo, izilimi zomdabu eziningi ziqukethe amagama ahlukile nemishwana ekhombisa umlando womphakathi ingokomoya kanye nokuxhumana komhlaba.

Esikweni lamaZulu abadala badlala indima enkulu ekudluliseni amasiko, amagugu namagugu ezizukulwaneni ezincane. Emindenini yasemadolobheni abadala bangasebenza phakathi kwezidinganiso zendabuko nesimanje. Banganikeza isiqondiso mayelana nezinqubo zamasiko, banikeze ukuhlakanipha nolwazi lokuphila. Futhi basize izingane zizula-zule ezinkingeni zokuphila phakathi kwemihla emibili ngezindaba. Izimfundiso kanye nomlando abadala bangasiza izingane zamaZulu zasemadolobheni ukuthi zihlale zixhumene nemvelaphi yazo yamasiko ukuphila kwesimanje kwasedolobheni.

Anginaso isipiliyoni sami noma ukuba khona ngokomzimba eMgunjaneni nanoma iyiphi enye indawo. Nokho ulwazi olujwayelekile mayelana nezingxabano zokusatshalaliswa komhlaba. Emiphakathini eminingi yasemaphandleni, izingxabano zomhlaba zingavela ngenxa yezicelo zomlando, ifa, noma ukuncintisana kwezinsiza. Isinqumo ngokuvamile sibandakanya ukulamula komphakathi, ukungenelela kubaholi bendabuko, noma izinqubo zomthetho ezisemthethweni. Imiphumela ingabandakanya ubudlelwane bomndeni obushintshile imithelela yezomnotho, noma ukuhlukana komthetho komphakathi.

Ukwenyuka kokudla okusheshayo nokudla okungasanamsoco kube nomthelela ezindleleni zokudla ezivamile okungase kuholele ekulahlekeni kokuhlukahluka kwamasiko ekudleni. Ukwehla komsoco kanye nezinguquko ezakhiweni zokudla nama-frequency. Nakuba abanye abathengi bangasebenzi imikhuba yokudla engajwayelekile futhi babe nomthelela ekwandeni kokumoshakala kokudla. Abanye bangase bafune izinketho zendawo esizimeme ezithuthukisa ukukhula kule mikhakha. Ekugcineni, ukukhetha komuntu ngamunye kanye nencikithi yamasiko kuzoshintsha umthelela kwemikhuba yokudla neziphuzo.

Uphuthu, ngoba besikwazi ukuthi uma silidla ndawonye njengomndeni, sikwazi ukuthi sixoxe kahle kamnandi, futhi sikwazi ukuthi sibe nobuntu siphisane ngasolunye sikwazi ukuxoxisana ngendlela esithandana ngayo. Ukudla besithanda ukukudla bekuyiphuthu.